Njengamntu okhe wasebenzisa ibhasi kunye netekisi, ndibona ibhasi njengahlobo olukhuselekileyo lwesithuthi. Kungani ndisitsho kanje? Ibhasi inkulu ngoko ke ayihambi ngamendu aphezulu, itekisi yona incinane yaye ivamise ukuhamba ngesantya esiphezulu nto leyo ibeka ubomi babantu emngciphekweni yaye inyusa nezinga lokuba kwenzeke ingozi libe phezulu.

Ndicinga ukuba ibhasi enedekha enye ikhuselekile kunaleyo ineedekha ezimbini, kuba le ineedekha ezimbini kufuneka iqhutywe ngumqhubi onamava kuba kukho umthwalo osezantsi apho kufakwe khona iibhegi, osesiphakathini apho kuhleli khona abantu kunye nophezulu apho kuhleli khona abantu kwakho. Ngoko ke funeka uqhube ngendlela apho uzokwazi ukuba le mithwalo mithathu ikhankanyiweyo ikwazi ukuba ihambe ngandlela inye ilingane khona ukuze ingayi ngapha nangapha ibhasi.

Ke ukuba le ibhasi endiyikhwela rhoqo xa ndisiya emsebenzini ndiye ndiphinde ndibuye ngayo ndiyakucela uxolo ndichaze kumqhubi webhasi ukuba ndishiye isipaji endlini ngoko ke ndiyaxolisa kuba andizukwazi ukubhatala ndicela ukuba kunyanzelekile kubhataleke andibhatalele ze mna ndimbuyekeze ngokuhlwa okanye ngomso. Ndiza kuthi ngesidlo sasemini emsebenzini ndihambe ndiyokhupha imali kwi-ATM ngefowuni.

Kwiibhasi endikhe ndazibona ezisebenzisa amakhadi ayikho indlela yokuba ungakhwela xa ngaba ungenayo ikhadi. Ngoko ke nokuba ungamcela umqhubi webhasi umcacisele ngale meko ikuyo, ukuba yena okanye umkhweli okhoyo okufitshane akakwazi ukunceda ngelishwa awuzukwazi ukukhwela kuloo bhasi. Loo nto iyawuthi mawujike uhambe uyolanda ikhadi lakho lebhasi okanye uye kwenza ikhadi lebhasi xa ngaba awunalo. Into elula onoyenza kukuba ungacela umkhweli okhoyo akubhatalele.

Ndiza kumcebisa ngeenzuzo zokusebenzisa ibhasi xa usiya edolophini kuna mhlawumbi xa usebenzisa itekisi. Kuvamise ukuba xa usebenzisa ibhasi ube kanti uzawubhatala ngekhadi kuloo bhasi, loo nto ithetha ukuthi uzawufaka imali esisixa kanye ngenyanga ze usoko usebenzisa elo khadi kunokuba usoloko ukhupha imali ethile ngosuku ubhatale, ngoku ubhatala nje ngekhadi ebesele ulifake imali ngaphambili.

Andingakhathazeki kangako. Ewe, kona ndizofika emva kwexesha emsebenzini ngoko kungafuneka ke ndihle ndiyaleze emsebenzini ukuba ndizofika emva kwexesha kuba imeko injena. Ukuza apha ebhasini andingekhathazeki kangako kuba ndiyayiqonda ukuba ingekafiki nje inesizathu esibalulekileyo kuba ayifani nayo ukuba ingafiki ngaxesha.

Inyathelo lokuqala kukuba uhle ubhalele umphathi wakho emsebenzini xa ubona ukuba uzawufika emva kwexesha. Okwesibini, kukuba uzame ukuthintela inombolo yenkampani yebhasi uzama ukujonga ukuba kwenzeka ntoni ingekafiki nje. Loo nto iya kukunceda nawe ukuba ungakhathazeki kakhulu ucingana neento ezininzi uhle uyazi ukuba iyeza kusini na ibhasi.